Kubalulekile ukufundiswa amakhono empilo emantombazaneni asengena esikhathini sokuba umuntu wesifazane, kubaluleke kakhulu ukuze akhule azi ukuthi yini ekumele ayenze njengamanje njengoba aseyongena kuleso sigaba.

Ukuthi umuntu wesifazane uziphatha kanjani, angakujabulela kakhulu lokho.

Bayahlangana baxoxe, kwenziwe imicimbi ehambisana naleso simo esisuke sivelile ngaleso sikhathi.

Ubuntu buyinto ebalulekile ezimpilweni zethu sisonke nakumfundi imbala.

Ukudla kwesintu ikona okunomsoco obaluleke kakhulu emizimbeni yethu ngingazi zibonisa ngalokho, ngiphinde ngizitshengise imifanekiso komakhalekhukhwini echaza kabanzi ngalokho.

Ukuxhasa abenza lezo zingubo zendabuko futhi zihloniphisa ziphinde ziveze ukuthi uyazigqaja ngokuba umZulu.

Kungaba umthelela omuhle kakhulu emathubeni abo enhlalakahle ngesikhathi esizayo ngoba bazongena benemfundiso enhle kakhulu yokuthi umuntu wesifazane uyini.

Umuntu ungumuntu ngabantu iqiniso elikhulu lelo, awukwazi ukuphila ngaphandle komunye umuntu siyadingana singabantu ngakho-ke uhambisana kahle kakhulu nami lo musho.

Lesi sifundo ngingasihlela ngokuthi ngiveze ukuthi uyohlezi umudinga omunye umuntu ngakho-ke, ingako kuke kuthiwe umuntu ungumuntu ngabantu.

Akekho umuntu okumele acindezelwa koda-ke wonke umuntu kumele awazi amasiko akhe nokukhetha izingubo ukuya emicimbini ehlukahlukene, khona imicimbi engakuvumeli ukuthi ugqoke isinoma ikanjani, hlonipha uzigqaje ngosiko lakho.

Isiza kakhulu ekuxhumaneni nabantu abangasekho basemakithi.

Imikhozi yenza ukuthi abesifazane baziphathe kahle futhi bazigqaje ngokuba ubuntombi nobuntombi babo.

Ngingawusekela kakhulu ngokuthi bahambe imikhosi ukuze sazi ukuthi intombazane or lo wesifazane osedlulele esigabeni esikhulu usaziphethe kahle futhi akenzi lutho eyilicala.

Umdanso wamaZulu wanamuhla ukusina ikona okuhamba phambili futhi okutshengisa ukuthi ungumZulu zu.

Isangoma sitshengisa ukuxhumana nabaphansi nabangaboniweyo ukusiza umundeni ukudlulisa umyalezo ophuma kwabaphansi.

Yebo, ngiyayikhumbula ngoba ngakhumbula ukuthi ubuntu ibona obuhamba phambili empilweni yomuntu.

Leli siko lincwele kakhulu futhi ngabona kuyinto yilapho engizibona khona ukuthi sengikwesinye isigaba sempilo.

Ukudla kwesintu kuyohlezi kubalulekile. Kumele sihlangane sifunde ukuthi kwenziwa kanjani.

Ubuntu kuyohlezi uzizwe uyinxenye yomphakathi noma uyinxenye yabantu abaseduze nawe.

Kule phrojekthi singakuqambambisa ukuthi ubuntu kuyo yonke into esiyenzayo bube khona, ngakho-ke wonke umuntu ezozizwa eyingxenye mele abe nobuntu, ubuntu umuntu ungumuntu ngabantu.

Kubaluleke kakhulu kulo mndeni ukuthi uphinde uwucabangisise lokhu ngoba kumele bewenzile lo mcimbi wosiko lendodakazi yabo kulesi sigaba esiyongena kuso, angikuboni obuhle ngalesi sinqumo sabo.

Ngingakhululeka kakhulu ngoba yinto esikhule yenziwa emandulo ngakho-ke angikuboni okuliphutha kulokho.

Lokhu kungangijabulisa kakhulu ngizizwe ngizigqaja ngami nangosiko lami, abazali bami bejabulile, ukubabona bejabulile kungenza ngijabule kakhulu emphefumulweni wami.

Kulokhu esiyokwenza kubaluleke kakhulu ngoba usuyongena esigabeni sokuba yindoda, ukwesoka yinto eyayenziwa emandulo namanje kumele yenziwe kuvikela izifo eziningi nokuphepha kwakho .